Morogo wa setlhare sa pimpinyana o o thusang ka di-high blood-a o ka thusa thata setšhaba, balwetse, go ya jalo.

Ga o jetse mofuta wa maungo jaaka diapole kgotsa dipanana ke maungo a tsayang lobaka gore ditlhare tsa teng di gole mme di simolole dithuthuge.

Ditamati o ka dijalwa ka go reka disata tsa teng mo mabenkeleng kgotsa wa tsaya tamati e bodileng, wa e tsaya, wa e katela mo mobung wa tshela metsi morago ga bekenyana di sa re kae fela o tla bona ditlharenyana tsa teng di simolola, dithotse di simolola di tswa.

Rooibos-o simolola o tsaya disata tsa teng wa di jwala o dirisa tray-e e jwalang ga o fetsa go tsenya disata tsa teng jalo o simolola o nosetsa, ga e batle metsi a mantsi ebile ga e batle mo marigeng e batla bofuthunyana.

Rooibos-o e ka thusa thata mo boitekanelong segolo mo letlalong e kgona go sireletsa letlalo gore le seke la la robega gape e thusa gape mo marapong ka gonne e na le calcium-o le magnesium e thusa thata moo.

Balemirui ba bantsi ba lebagane le dikgwetlho ka go jwala rooibos bogolo ga e nna mariga rooibos-o e rata season-e ya selemo.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba bangwe ba lebagane le tsone gompieno ke tlhokego ya metsi le tlhokego ya badiri ba ba nang le kitso e e maleba le le maemo a bosa a change-ang kgapetsa-kgapetsa.

Maungo a dirisetswa le go dira notagi mo malatsing ano a mangwe maungo a dirisetswa mo lefapheng la arts and culture.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatshe lotlhe ke nagana go ya ka nna ke diapole, di-pineapple ka gonne di dirisiwa thata mo go direng di-juice matute le yone notagi gantsi o kry-a e le yone diapole.

Nngwe ya merogo e e lengwang e joang thata mo lefatsheng ke mmopo gonne mmopo o kgona go dirisiwa go dira flour-o, mafura le bupi ka jalo e le o ne o kgonang go o lengwang thata mo lefatsheng.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona mo temothung ya gompieno le dithulaganyo tsa dijo gonne di dirisiwa thata ebile ke tsone tse di oketsang ikonomi ya rona gonne lefatshe ka bophara lotlhe di dirisa dithoro le mabele go dira dilo tse dintsi go ka tshwana le bo dijo tse di jewang phakela.

Fa go twe wine farming ba ra jaaka molemirui o tle be a jwala diterebe kgotsa diapole mme a di dirise go dira wine.

Go le gantsi re rotloediwe go ka itirela ditshingwana fa o simolola tshingwana mo lelapeng o ka tlhoka manyora, wa tlhoka disata, wa tlhoka metsi, wa tlhoka mathibelo a gore o a dirise gore diphologolo di seka di a tsena mo tshingwaneng ya gago wa tlhoka disata.

Tikologo ya ditshedi fa o jwaletseng rooibos teng o ka dirisa terata kapa yona net-e.

Dithoro tse di botlhokwa thata tse ke di itseng ke mmidi, korong mme di botlhokwa gonne di dirisiwa mo mefutafuteng e mentsi ya dijo go ka dira dijo go tshwana le flour-ro le mafura.

O tshwanetse o itse gore ke mofuta o feng wa mmu o o yang go jala mo go one, o tshwanetse o itse gore ke setlha se feng se rooibos-o ka e jwalang ka sone.

Rooibos-o e dira dilo dile dintsi, e ka dirisetswa for ditlolo tsa matlalo gape e dirisiwa mo melemong ya bana.

Rooibos e dirisiwa thata mo ditlolong tsa sefatlhego gape e dirisetswa gape le mo dijalong tse dingwe wa e tsenya mo metsing wa fetsa wa tshela mo ditlhareng tsa gago, e fatlhosa di tshenekegi.

Merogo e ntsi go tshwana le spinach le dikhabetšhe do simolotswe go tsenyiwa mo setsidifatsing tse dingwe di a .

Ke ne ke ya go reka morogo wa go tshwana le beetroot-e gonne beetroot-e re ja tsa yone re be re bowe re je morogo wa yone and-e beetroot-e e botlhokwa thata e thusa ka go oketsa madi e thusa ka batho ba go nna le low blood, baimana ba rotloediwa go ja beetroot-e.